Ke ha bohlokwa hore lebollo le kenyelletswe thutong ya sekolo. Mabaka e le hore batjha ba bana ba batona, ba ka bua tsebo e nepahetseng. Ya hore ba itsebe, mme ba tsebe setso sa bo bona. Ka ha lebollo le lokiseditswe ngwana wa moshanyana, hore e be monna. Dikolo di ka thusa ka ho kenya thuto ena ka tsela e bohlale. Hore ba tsebe maikarabelo a bona hore ke afeng, setjhabeng sa bo bona. Mme le hoja lebollo le etswa ka tsela ya setso, ho ka bontshwa le mekgwa e fapaneng eo ba ka kgonang ho etsa dintho ka tsela e loketseng, le e bolokehileng. Le bakeng sa hore ho ka fokotsa mafu e kang HIV le di-STI e leng mafu a dikobo.